Izingoma izona ezenza ukuthi usuku lakho lihambe kanjani ngoba uma uvuke ngengoma edabukisayo, imizwa yakho usuku lonke iyohlezi idabukile kodwa uma uvuke ngengoma ejabulisayo, uzojabula usuku lonke.

I-jazz umculo opholile okwenza ukuthi ujule ngomqondo, kanti i-hip hop yona usukela emculweni waphesheya kwezilwandle. Wona ikakhulukazi uculwa abesilisa. Umculo womdanso we-electronic wona ukwenza ukuthi ugxuma gxume kube ngazuthi ujabule. Ukwenza ukuthi ujabule. Kukhona omunye umculo okuthiwa amaphiyano. Amaphiyano asukela la e-South Africa .

Lokhu kusiza kakhulu ukusebenzisa ama-device ahlakaniphile. Buka nje, uma ukhohlwe umakhalekhukhwini wakho ekhaya, kodwa unewashi elihlakaniphile, ungakwazi ukuthi uthole izingcingo eziqhamuka ngaphandle futhi ufunde imilayezo abakuthumela yona abantu noma umakhalekhukhwini wakho usekhaya.

Imishini ehlakaniphile ibe nomthelela omkhulu ezifundweni ngoba kusiza abafundi ukuthi basheshe ukuthola ulwazi, kungadingi ukuthi kube khona umuntu omile phambi kwabo ukuthi abafundise.

Kuyasiza kakhulu ngoba uma umculi ekhiphe ingoma, ilebuli izoyithumela kubagqugquzeli bemicimbi ukuthi leyo ngoma idlalwe kulowo mcimbi, kanti nabagqugquzeli bemicimbi bengasebenzisa bona iziteshi ukuthi kwaziwe ukuthi bahlele umcimbi othile.

Izici engingazibala engizicabangayo ukuthi, uma sengikhokhile ukuthi umculi eze emcimbini angafiki, kodwa lokho kunganginikeza ithemba uma kungaba khona inkontileka ebhaliwe phansi ukuthi uma engafikanga iyokwazi ukubuya imali.

Uma kungathiwa ngiya emicimbini yabaculi engibathandayo, kungafuneka kuthi kube khona abaculi abafana noMaphorisa. UMaphorisa ocula umculo wamaphiyano. Lokho kungangithokozisa kakhulu ngoba ngiyazazi zonke izingoma zakhe, futhi ngingakwazi ukuthi uma sezidlala ngizicula.

Kungamele aqale athintane nebhange lakhe kanye no-akhawuntenti wakhe, ukuze bekwazi ukuthi-ke bamhlanganisele lolu hlobo, bese afake i-inthanethi kwakhe ukuze akhone ukubona ukuthi ngabe abasebenzi baholile yini noma abaholanga.

Kungamele ukuthi ahlanganise ifilimu yakhe nengoma thizeni. Okujwayelekile izingoma ezisetshenziswayo kumafilimu eze-hip hop. So, kungamele abheke ukuthi ifilimu yakhe ikhuluma ngani ukuze ezofaka ingoma ekhuluma ngaleyo filimu.